Idatha libiza imali ephezulu khulu. Lokhu kungesibanga sokuthi, idatha eenkhathini esiphila kizo nje liberega khulu begodu imali yakhona iphezulu kunalokha, ngesibanga sokuthi urhulumende ukhuphula izinto.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana esikhathini esiphilakiso nje, siberegisa khulu izinto zetheknoloji, ezinjengabo-Facebook nomabonwakude amalanga la, iberega ngalo idatha leli. Idatha lisirhelebha ngokuthi sikghona ukuqhumana nabantu ngendlela elula.

Ukubukela amavidiyo kuthatha idatha elinengi, ngombana amavidiyo athatha isikhathi kunalokha nawuthumela umlayezo

Umuntu angabulunga idatha, ngokungabukeli amavidiyo isikhathi eside khulu. Ngokuhlola ifowunu, bona iberegisa idatha elingakhi ngelanga. Ngokubeka idatha elikose liberege qobe ngelanga.

Umuntu nakaphelelwe lidatha, ubhalelwa kuthumela imiyalezo, ubhalelwa kubukela amavidiyo, ubhalelwa kubhala umberego wesikolo. Yeke umuntu nakaphelelwe lidatha kufanele-ke athenge idatha elinye, namkhana aberegise i-airtime namkhana umtato.

Abantu bathenga idatha ngebhanga namatjhana nge-airtime.

I-gig linye libiza amatjhumi amane nahlanu.

Idatha, kufanele bona libize imali engaphasi khulu njengamatjhumi amahlanu

Kunedatha lokuthumela imilayezo, kunedatha lokubukela amavidiyo.

Ngivumelana nawe, bona ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo.

Idatha leSewula Afrika, liyabiza ngombana iranda langeKenya, lincani masilihlanganisa neleSewula Afrika.

Ukonga idatha ngiqala ama-setting wefowunu. Ngibeka ukuthi idatha ekose liberege ngelanga lingangani. Umtato wami ukghona ukungiyelelisa bona sengiberegise idatha elinengi khulu namhlanjesi, kunaleli ebengibeke ukuthi liberege.

Idatha elibiza nconywana, ngele-Rain namkhana le-Telkom.

Ngibona bona iinkundla zokuthintana, ngizo ezidla khulu idatha.

Iye, idatha libancono khulu nawulithenga ngobunengi.

Idatha lingathengwa nge-airtime, lingathengwa ngebhanga, lingathengwa ngesitolo.

Idatha liyangokuthi wena uthenge idatha elizokuphela ngesikhathi siphi, kunamadatha aphela ngelanga, kunamadatha aphela nge-iri, kunamadatha aphela ngemva kwamalanga amatjhumi nathathu.

Awa, awunamala iqiniso bona idatha kamafungathwako liphela msinya khulu kuneye-Router yangendlini.

Kufanele Uberegise idatha msinya, ufanele uhlole ukuthi idatha lakho liphela ngasiphi isikhathi, kufanele uvule izaziso.

Ungalisa umkhuba lo, ngokuthenga idatha elinengi elaneleko namkghana ngokUberegisa i-airtime ukuthenga idatha.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini, ngombana abafundi bakghona ukUberegisa i-Wi-Fi ukwenza umberego wesikolo.

Yitheknoloji esemazingeni aphasi namkhana yitheknoloji esazokwenzeka.

Itheknoloji ingarhelebha khulu ukuthuthukisa zefundiso ngombana abentwana abaphila amalanga la, bentwana abazikhulu izinto zetheknoloji. NgokUberegisa itheknoloji abentwana bangazwisisa msinya khulu, kunalokha nababeregisa iincwadi.

Itheknoloji ingabasiza abantu abakhubazekileko, ngokubanikela izinto abangaziberegisa, ezinetlharuluko. Njengokubanikela ama-wheelchair akghona ukUberega ngaphandle ngokUberegisa izandla, nofana ngaphandle kokurhelebhwa mumuntu omunye

Urhulumende kufanele afake imali enengi, ekukhuliseni itheknoloji esakhasako ngombana irhelebha ukuhlathulula namkhana ukuthuthukisa iimpilo zesizwe. Iqinisa ifundo begodu yandisa iimnotho ngeendlela ezinengi, ikghona nokwenza bona ipilo ibelula.

I-eLearning yindlela yokufunda esekelwa yitheknoloji, lapho abafundi bathola ulwazi nefundo namakghono nge-inthanethi. Noma ngezinye izindlela zobucwephetjhe, ezifana nama-computer nomaliledinini.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji ngendlela yokuba nama-projector namkhana amabhorido amhlophe, ngokubukelisa abentwana amavidiyo. Nokwenza ukuthi abentwana baberegise izinto zetheknoloji, ezifana njenge-inthanethi nama-tablet ukwenza izinto zesikolo.

Iye, likhona ifilimu engilaziko elithandwa ngaphetjheya.

Mlingisi obonakala ngokubakhona lokha ifilimi nayithomako, nokubakhona ifilimi nayiphelako. Umlingisi ubonakala godu ngokuba mumuntu olwela abantu kileyo filimi, namkha mumuntu ofuna ubulungiswa.

Lokho kubangela yinto ehle abasuka bayenzile kileyo film. Lokho kwenza bona igama lelo liba namathele khulu, belibafanele nokubafanela.

Irhubhululo

Awa, angiboni lokhu kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela. Ngombana bangakghona ukuthenga ama-CD namkha ama-DVD, ukuze bakghone ukubukela amafilimi lawa. Enye indlela kungaba kuberegisa i-USB bona bathole amafilimi la.

Mina ngithanda ukubukela amafilimi ku-inthanethi, isizathu sami kukuthi ama-film aku-inthanethi ngiwo asese matjha. Amafilimi adlala kumabonwakude kanengi kudlala amafilimu wakade.

Indlela yokubukela amafilimu engabizi kangako kubukela ama-film kumabonwakude, ngombana ubhadela i-DSTV kanye ngenyanga.

Ifilimi engingeze ngalilibala yifilimi elibizwa ngokuthi yiTsotsi. Ifilimu leli liyelelisa abantu ukuthi, kunobungozi khulu ngokweba ikoloyi, ngoba ungafumana bona kunomntwana ngekoloyini namkha kunezinto ezinye, ezingabangela bona ipilo yakho ibe sebungozini.

Mina ngithanda amafilimu, ngombana akghona ukungiyelelisa ngezinye izinto eziphathelene nepilo yomuntu.

Mina ngithanda amafilimi aphathelene nezinto zethando.

Ngibona bona amafilimi asabukelwa khulu nanje, nasele ande khulu ku-inthanethi.

Umdlalo odume khulu ukuyidlula yoke ephasini zombelele, yi-rugby kwanje.

Zemidlalo zithandwa khulu, ngombana zenza abantu basondelane ngobuduze, bakhe uthando bavume izingoma bavumela ithimu namkha isiqhema abasibukeleko namkha leso abasithandako.

Angiboni lokho kungavimbela abantu ukuthi baye eenkundleni. Abantu basaya eenkundleni, kufana nalokha bangakghoni ukubukela umdlalo kumaliledinini.

Mina ngithanda ukubukela umdlalo etatawini.

Mina ngikhetha ukulibukela kumabonwakude.

Into engabuyisela abathandi bemidlalo ematatawini kuphepha kwematatawini.

Ngibona bona ungaliqeda idatha, ngombana idlala isikhathi eside imidlalo le.

Into ebakghabhudlhako kungaphephi, lapho khona abantu bagcina sebalwa khulu, balwela ukuthi isiqhema esithize sidliwe.

Iinkhamphani zokubheja zenza imali ngokubeka amanomboro, lapho khona abantu bazokuqagela bona ngisiphi isiqhema esizokuthumba kilowo mdlalo, bese kuba nemali umuntu azoyithumbako, isiqhema sakhe nasingawina. Ye-ke isiqhema leso nasingadliwa, imali leyo umuntu abheje ngayo nayo iyadliwa.

Iye, ngibona ukuthi amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrikha.

Iye, nami ngiyakwenza lokho.

Lokhu kusiza abantu abangalazi ilimi lelo, ukuthi bakghone ukuzwisisa, ngombana isiNgisi ngilo ilimi abantu abanengi abalaziko nebalizwisisako.

Imidlalo ibumbanisa isitjhaba ngeendlela lezi. Isitjhaba sikghona ukucula namkha ukuhlabelela ingoma yeSewula Afrikha, ebizwa ngokuthi yi-national anthem. Bakghona godu nokucula ezinye izingoma ezikghona ukuhlanganisa isitjhaba.

Mina ngiwathandela ukuthi akghona ukuletha injabulo emntwini, nokuthi ukghona ukufunda ngalokhu ukubona kumafilimu.

Ingoma engazi ukuthi iyathandwa nangaphetjheya, yiJerusalema eculwa nguNomcebo.

Imihlobo yamavidiyo angakavumeleki ukufakwa ku-inthanethi, mihlobo yabantu, mihlobo yamavidiyo yabantu abahlubule.

Iye, umvumo unikela umlayezo othile ngomnyanya loyo owenzekako. Nakumtjhado, umvumo ofanele ukhethwe, mvumo ojabulisa abantu, nomvumo ozokwenza ukuthi abantu bagide, bajabule.

Lokhu kukuthi ukghone ukwenza bona i-inthanethi yakho ingaberegiswa babantu boke, bayiberegisa mahala. Ivikela inani labantu ebavumelekileko ukuberegisa, i-Wi-Fi yakho.

Imirhatjho yangeSewula Afrika iyawudlala umvumo kuya ngokuthi mrhatjho muphi owulaleleko, nokuthi sikhathibani.

Iye, ngivumelana nalokho. Lokhu kuzokwakha ibizo lakhe, bekwenze ukuthi eminye imirhatjho ilemuke umvumo wakhe.

Ngiwuhlukanisa ngokuthi kumvumi muphi ovuma umculo loyo, nendlela umculo loyo uvuma ngakho kuyezwakala ukuthi ngewangapha.

Ungafaka i-App yomvumo okubizwa ngokuthi yi-Spotify, ubhadele imali engange-sixty-eight rand ngenyanga. Ukghona ukulalela umvumo woke owufunako.

I-media sele idlala indima ekulu khulu eSewula Afrika, abantu benza nemali, khona lapho ku-media. Abantu bakghona nokuthola izindaba msinya khulu.

I-Wi-Fi yinto esiza bona sithole i-inthanethi ngendlela elula, be ngendlela arhabako. Ungayifaka ibe yi-router, ufake amadatha ku-sim card, namkha uthenge i-router ye-Wi-Fi.

Umaliledinini ulirhelebho khulu emphakathini, abantu bakghona ukwenza izinto ezinengi ngokuberegisa umaliledinini. Ukghona ukuthintana nomuntu ole kude ngawo umaliledinini.

Awa, angiboni bona umvumo wesintu udlalwa ngokwaneleko emrhatjhweni.

Ukufaka amalimi wesintu kudijithali kusiza abantu khulu lokha nabafuna ukwazi izinto ezifana nokuthi yini iinomboro ngesiNdebele.

I-cellphone ngileyo oyiberegisa lomtato kuphela, i-smartphone ngilesi esisiberegisako, uberegise i-internet ukuqhumana nabantu ku-social media, nezinye iindlela ezinengi.

Lokhu kuqakathekile ngoba kunezinye izinto ezifuna i-Wi-Fi, ibe nebelo, namkha iberege msinya. Kwezinye izinto i-Wi-Fi nayinebelo eliphasi azivuleki izinto ezinjengama-website.

Iye, lelo kungaba liqiniso, mara kwesinye isikhathi uthola umuntu avuma kamnandi, kungaba nesidingo sokuthi kube nabantu abagidako hlanu kwakhe.

Ingoma engithanda ukuzilalela ngaboSondo emini, ziingoma zangaphetjheya, namkha iingoma ezipholileko zothando.

Uthi abomakhelwane bangathungeleli kiyo, ungafaka i-code, namkha i-pin code le ezokwaziwa nguwe kuphela.

Mina ngithanda amafilimi akhuluma ngothando.

Ematatawini kunokuba neziphi ezinengi, ezibanga abantu bona balimazane ngamabhodlelo, namkha nabagqwalelane ihliziyo, isiqhema sabo nasidliweko.

Mina ngibukela amafilimi e-TV, namkha ngiye e-cinema ngedorobheni.

Awa, awunamala. Yiqiniso khulu into leyo oyitjhoko.

Lokhu kubangelwa kukuthi ufunjathwako olipopotwana akanazo izinto ezinengi ezifana nama-game, nama-social media. Uwuberegisa kuphela lokha nawufuna ukulilisela umuntu, namkha ukurhatjhela umuntu umtato.